Bantwana bam, ayilunganga le nto niyenzayo yokuntlonta lo mntana umncinci apha ungaziphilelanga. Ngenye imini iyawuze ibe ngudade wenu lona okanye ibe ngubhuti wakho kwaye awunothanda intoba abanye abantwana bamphathe ngale ndlela nina enimphethe ngayo kwaye nabazali benu abanothanda ukuva uba nimphatha ngolu hlobo lo mntwana. Ndicela niyiyeke le nto eniyenzayo ndingekaxeleli umzali wakhe.

Into endinoyenza ndingabakhuthaza ngendlela eyoboyikiso, eboyikisa ngezinto endiyaziyo intoba bayathanda uzenza. Umzekelo abantu abangamadoda bayakuthanda udlala ibhola, ndingaqinisekisa ukuba xa ndibakhuthaza intoba bayihoye into edibanise nempilo yabo. Ndiboyikise ngoba uba abayihoyi loo nto leyo maninzi amathuba woba bangaziqaphela sekukade intoba bayagula ngezigulo ezinobachaphazela kwizinto abathanda uzenza ezifana nokudlala ibhola nobaleka.

Yheyi! Ndakhe ndadibana nabantu aba benxibe iimaskhi eziveza amazinyo okanye ezenziwe ngomfanekiso wamazinyo womntu ohlekayo. Ezinye zazenziwe ngeplastiki zibonakalisa umlomo womntu namazinyo, ndingayazi ke ukuba intsusa yaloo nto yintoni. Ndaziva ndiyihleka ke le nto yale yale maskhi enamazinyo kodwa ke yaphela iye iba yinto eyimfashoni into yokunxiba iimaskhi, abantu babe sebesenza abafuna ukwenza ngazo.

Into eyabangela intoba bayifihle loo nto leyo kukuba amadoda ayathanda uziva ingathi ukuthetha ngokuhlukunyezwa okanye ngokuxhatshazwa ngabafazi babo kubenza babonwe ingathi ngamadoda aethe-ethe. Kwaye ngamanye amaxesha amanye amadoda aye angenzi nto ngaloo nto leyo kuba kaloku iyinto engenokukholelwa loo nto leyo xa beyithetha.

Umntu oyipharamediki funeka angabi lilo igangxa lokuqhuba kuba kaloku funeka eqhube ngokukhawuleza ayofika kwindawo enengozi. Kwaye umntu oyipharamediki akakwazi uba ngumntu oloyikayo igazi nabantu abalimeleyo kuba kaloku udibana kwaye usebenza ngabantu abasengozini. Ndingatsho ndithi xa uyipharamediki funeka ube ngumntu one sibindi nomntu ongelogangxa.

Inye qha into endicinga urhulumente angayenza ukuphucula yonke into emayelana nokuhlukunyezwa kwabasetyhini, kufuneka urhulumente aqinise umthetho xa ebandakanyeke okanye xa ejongene namatyala wabantu abahlukumeza abantu basetyhini. Funeka umthetho uqine kangangoba abantu abacingayo nabantu abaqhelileyo uhlukumeza abantu basetyhini bawoyike umthetho, bangacingi intoba umthetho uzawuba kwicala labo.

Kunzima kakhulu ukufumana iinkonzo zonyango lwaseklinikhi xa sekuhlwile kuba kaloku iiklinikhi zasezilalini ziyavala kwaye nezibhedlela zikude, zisezidolophini kude nasezilalini. Ngoku abantu basezilalini funeka bahambe bayocela emizini eneemoto khona ukuze bathuthwe, babhatale iimali ezitshisiweyo khona ukuze bathuthwe ezindlini zabo bayo bekwa ezibhedlela ezikufutshane.

Ndingawusabela ngendlela yokuba ndibabize aba 'ntwana babandakanyekayo ndive iinkcukacha ngokwenzekileyo kwaye ndibize nabazali babo khona ukuze bonke abantu ababandakanyekayo bakwazi uthatha inxaxheba yokuba bazicacise kwaye babeke nezizathu zeendlela abaziphethe ngayo.

Kubalulekile ukufundisa abantwana abangaphantsi kweminyaka elishumi elinesithandathu ngokucwangcisa. Kubalulekile nokubafundisa ngokudlwengula ingakumbi aba bangamakhwenkwe ubungozi nendlela obuchaphazela ngayo abantu abathe badlwengula khona ukuze bayazi ukuba mhla umntu wayicinga uyenza loo nto leyo okanye wayenza ayipheleli kwisenzeko qha, kubakho neengcinga nokwenzekayo emntwini othi wadlwengula naye neminyaka xa seyidlulile.

Ngokolwazi lwam umntu funeka ayiqaphele indlela atya ngayo ukutya okunetyiwa kwaye eyona nto ibaluleke ngamandla kukuba umntu awathathe amachiza namayeza awayinikwa eklinikhi khona ukuze alwe igazi eliphezulu.

Andicingi ukuba ifanelekile leyo kuba kaloku zithi naxa seziphelile ezi pilisi baziselayo, uba umntu uzawube esesikolweni angangakwazi uyozithatha ngale mini ekufanele intoba ayozithatha ngayo. Mna ngawam amazwi ndithi, azifanelekanga ube kuthi kanti zisetyenziswa ngabantu abasesikolweni, ngamanye amaxesha umntu angazilibala kuba evuke leyithi eleqa esikolweni.

Unxinzelelo lwengqondo yindlela umzimba umzimba wakho osabela ngakhona xa uthe wahlangabezana neengxaki ezikwenza ungakwazi sibona isisombululo ngawo lo mzuzu ocinga ngale ngxaki, ze ke ngoku ikwenze uzive ingathi uxinezelekile engqondweni ungakwazi nokucinga kakuhle.